Ikambiso engingathanda ukuthi ilandelwe siqhema sethu sestokfela. Kuthoma ngokukhetha abantu abathembekileko, ozakuba ngusihlalo wemihlangano, umgcinimafa nonobhala, bakhethwe ngomhlangano begodu iinhlalo lezi zizakubuyekezwa qobe mnyaka. Kube ne-akhawunthu yebhanga yestokfela, etloliswe ngegama lestokfela ingasi umuntu munye. Kube nabantu ababili ukuya phezulu abatlikitlako imali nayikhitjhwako. Kubuthelelwe imali epepeneneni lapho umuntu woke azakubhadela emhlanganweni nofana nge-EFT, kube nesiqinisekiso sokuthi umuntu ubhadele. Kwaziwe emhlanganweni bona imali ebuthelelweko yimalini, kugcinwe amarekhodi acacileko kutloleke phasi yoke imbadelo, iindleko nokukhitjhwa kwemali. Umgcinimafa abike ngemali qobe nyanga nofana ekupheleni konyaka, kuqalwe bona imali iyakhambelana namarekhodi.

Iimbhanga zikhuthaza ukukhibelela ama-app, ngombana lokho kuza nevikeleko eliqinileko. Ngesikhathi i-app ivuselelwa kufakwa iindlela ezitjha zokuvikeleka ezivimbela amasela nama-virus. Kulungiswa iimphoso, i-app engakakhibelelwa ineembobo zokuphepha ezingasetjenziswa ziingebengu, ukuvuselela kezivala iimbobo lezo. Iindlela ezitjha zokungena ku-app ziza namatjhuguluko amatjha afana nokungena ngegadangiso lomuno, ubuso nofana iinomboro ezithunyelwa kanye kwaphela i-OTP. Kuza nokusebenza okumsinya nokuphephileko, i-app nayivuselelwako isebenza msinya begodu iphephile, ayivaleki nofana iphahlazeke ngesikhathi uyisebenzisa. Kukhambisana nemithetho yezeemali, amabhanga alandela imithetho eqinileko yezokuphepha kanti ukuvuselela i-app kusiza ukuthi imithetho le ilandelwe.

Ukuzithengela umoya nge-app yebhanga kuncono, ngombana ulawulwa wena ukuthi uyithenga nini begodu ngemalini. Uyakwazi ukuhlola imali engebhanga ngaphambi kokuthi uqinisekise ukuthenga. Kulula ukulisa nofana ukujamisa nange usola ubugebengu. Ukuzingenela kommoya qobe ekupheleni kwenyanga kunobungozi, ngombana awunalo ilawulo ngokupheleleko, ngombana nanoma unganayo imali eyaneleko ngebhanga imali iyaphuma ngokuzenzakalela. Umuntu angangena nge-akhawuntini yakho atjhugulule imininingwana ngaphandle kokuthi wazi, ungabhalelwa kungena ku-app yakho.

Iintjhijilo ebantwini ngama-app webhanga, kokuthoma kuswela ilwazi lezedijithali, abantu abanengi khulukhulu abadala nabahlala emaplasini abakwazi kuhle ukusebenzisa ama-app. Kwesibili kuswela i-inthanethi eqinileko, kezinye iindawo ithungelelwano liba buthakathaka, okwenza kube nzima ukuvula nofana ukusebenzisa i-app yebhanga. Kwesithathu abanye basaba ubugebengu bokuchaphaza, ngombana amasela we-inthanethi angeba imininingwana. Kwesine bofunjathwako abangasebenzi kuhle nofana abanesikhala esincani sokwamukela i-app. Kwesihlanu kukhohlwa imininingwana yokungena enjengeenomboro ze-pin, okwenza kube nzima ukungena ku-app. Kwesithandathu ziinkinga zelimi. ama-app amanengi asebenzisa isikhuwa esinamagama anzima, okwenza kube nzima kabangasaziko isikhuwa. Kwekhomba kungabi khona kwerhelebho elimumuntu, abanye abantu bathanda ukukhuluma nomuntu ngeemali zabo, ngalokho abakuthandi ukusebenzisa i-app.

Ngokujoyina istokfeli abantu bonga imali, bagcina imali ndawonye ukuze izuze amakonyana okubasiza ngokuthi bazibophezele. Bathola imali enengi ngesikhathi esisodwa, ngokudlhegana ukuze bakwazi ukuyisebenzisa ezintweni ezikulu njengefundo, iminyanya nofana irhwebo. Kuba nokusekelana emphakathini, amastokfeli akha ubungani, ukwabelana ngelwazi nokusekelana hlangana namalunga ingasi ngemali kwaphela, kuba namathuba wezerhwebo. Amanye amastokfeli atjala imali emabhizinisini nofana emaphrojekthini, ukuze bathole inzuzo. Bathenga ngezinga elikhulu, amalunga akwazi ukuthenga izinto ngobunengi nokuthenga ndawonye, ukuze zithenge-ke ngentengo ephasi. Bafunda ukulawula imali, ngoba ukuhlanganyela kwestokfeli kubafundisa ukwakha ihlelo lokonga nokuphatha imali yabo kuhle. Bakha nokuthembana nobudlelwano obuqinileko phakathi kwamalunga anemigomo efanako.

Umraro lo ungararululwa ngokuthi, umfundi athole ubufakazi bokubhadela ku-app yakhe yebhanga okukhombisa ilanga, inani lemali kanye nereferensi esetjenzisiweko. Angathintana nebhanga yakhe ukuze aqinisekise, ukuthi imali ikhitjhwe ngepumelelo. Ibhanga ingalandela umkhondo wemali ngokusebenzisa ireferensi. Angathintana nomnyango wezeeMali wesikhungu alethe ubufakazi bokubhadela. Kezinye iinkhathi imali iyangena e-akhawuntini yeyunivesithi kodwana ifakwa ngaphasi kweenomboro zomfundi ekungasizo nofana ireferensi ekungasiyo. Angabawa ukulandelwa komkhondo nofana ukubuyiselwa kwemali, nangabe imali yathunyelwa ku-akhawunthu ekungasiyo ibhanga ingalandela umkhondo nofana imbuyisele imali nofana iyidlulisele ku-akhawunthu efaneleko. Agcine yoke imitlolo yobufakazi njengeenomboro zamareferensi kanye nama e-mail njengesivikelo sokuziphendulela. Nayingararululeki angayisa ku-banking ombudsman.